Ndingazama ukuba siyokhangela ukuba akekho na umntu onosiboleka imali. Okanye ndithi makathathe wona loo nyaka umnye ahambe ayofuna umsebenzi asebenze, nam ndizobe ndincedisana naye ukuba silibhatale elo tyala akwazi ukuthi ahambe abuyele ayofumana isidanga sakhe.

Ukuba nomasingcwabisane kubaluleke ngokuba ukwazi wena uzingcwaba ngokwakho kunokuthi uhambe ulinde abantu uba baza kungcwaba, abo futhi bazofuna ukubulala futhi ngoba befuna imali ngegama lakho. Ubaluleke kakhulu umasingcwabisane kule mihla kuba wena ukwazi ukuzingcwaba.

Tamnci ukuze ukwazi ufumana i-UIF kumele uhambe uye eDepartment of Labour, okanye ndingakwenzela nalapha efowunini ukwazi uyofaka isicelo sakho semali yakho obuyisebenzela ebebekubekela yona. Uyahamba, uphatha amaphepha akho wonke nala abakunikeze wona emsebenzini, uwahambise bakwenzele uzokwazi ukufumana imali yakho ezokwazi ukuthi ikuphilise njengoba ulahlekelwe ngumsebenzi.

Ndingahamba ndiyojonga kwenye ivenkile ukuba angeke ndiyifumane na. Okanye ndihambe ndiye ebhanka ndiyojonga imali, ndiyokhupha imali ndibuye ndiwathenge amanzi.

Into efika engqondweni yam kukuba i-tax free savings account angeke bakutekse, akuna teksi abazayitsala ngokuba wena ugcine imali kubo.

I-transfer duty yimali oye uthi wena mthengi wendlu uyibhatale kwaSARS, imali enjengeteksi ukuze indlu yakho ibe ngakuwe ngokwasemthethweni.

Isitokfela sinceda ekongeni, siye sincede kakhulu sidlala indima enkulu. Ngoba kunezinto ezinkulu abaye bazithenge, ufumanise ukuba aba begrozari bathenga igrozari ezawuhlala ixesha elide kunokuba uze uyithenge ngomrholo wakho oyi-one ezawuphela ngenyanga, kodwa eyesitokfela iyahlala ixesha elide ungathengi kutya. Kufana nemali, uyakwazi ukuthi wenze ezinye izinto, abanye abantu baye bokhe ke ngayo le mali egcinwa kwisitokfela. Ngoko ke idlala eyona ndima inkulu nasekongeni iyonga kakhulu.

Mna ndisebenzisa iephu yaseAfrican Bank ngoba yibhanka yam endibhanka kuyo. Ndiyayithanda ke ngoba zonke izinto zam izenza zibe lula. Futhi ndiye ndithi xa ndithumela imali kuloo mntu endithumela kuye kube namapoyintsi endiwafumanayo endiye ndiwatshintshe ndiwenze imali endizawukwazi ukuthi ndiphinde ndithenge ngawo. Konke ke oko kuba lula xa ukwenza kwiephu.

Makazi, ngoba kuyanetha ngaphandle yithi ndikuthengele apha kwifowuni yam. Into endizawuyenza, ndizawungena kwiephu yam ndifake inamba yakho apho endithenga khona iethayimu ibe iyangena kuwe le ethayimu.

Mama, xa ndithi ndifuna ukuvulela umasingcwabisane andithi ndikubizela ukufa, kodwa ke yinto ezawusinceda nathi apha endlini ukuba iindleko ezininzi singadleki kakhulu ngokukhupha imali esepokothweni. Kodwa umasingcwabisane uza kubekela imali ukuze mhla wandulela eli sikwazi ukungcwaba ngesizotha nesidima, yonke into ibe khona singasokoli, ngoba imali iye ibe yinto engekhoyo ngexesha linye. Ngoku umasingcwabisane usinceda ngaloo nto ukuba usingcwabele wena, usenzele yonke into kuze futhi enye ishiyeke ke ukuba ikwazi usihoya apha endlini.

Mna malume ndikucebisa ukuba uqale ukhangele ibhanki le engatsali imali enkulu ngokugcina ikhadi, naxa ukhupha imali engakutsaleli imali enkulu, engazuhlala ikutsalela imali njalo. Ibhanka ethembekileyo , ovayo nangabantu ukuba ithembekile kakhulu.

Makazi, kungamele ukuba ujonge ukuba izokungenisela imali engakanani leyo mali ozobe uyifakile kuleyo investment. Ujonge ukuba emva kweminyaka emingaphi uzobe ufumene imali engakanani, futhi ke uba abantu bayayifumana nyani na imali yabo ayityiwa na ziibhanki.